Yebo, ngiyacabanga ukuthi lezi mali ze-toll zibalulekile emabhizinisini okuthutha impahla, noma zandisa indleko zokuthutha zidlala indima ebalulekile ekugcineni nasekuthuthukiseni imigwaqo. Imigwaqo emihle isho ukuthi izimoto zihamba kahle futhi ngokuphepha. Kunciphisa isikhathi sokuhamba kanye nezindleko zokulungisa imoto. Ngaphezu kwaloko, imali etholakala kuma-toll ingasetshenziswa ukwakha imigaqo emisha, okungasiza ukukhulisa umnotho nokwenza ukuthutha impahla kube lula. Ngakho-ke, nakuba kungabiza ukuba khona kwama-toll kunenzuzo yesikhathi eside kumabhizinisi nakumphakathi wonke.

Uhlobo lentuthuko yobuchwepheshe engicabanga ukuthi lungasetshenziswa kakhulu ekwehliseni izikhathi zokuthutha impahla ngojantshi, kungaba ukusetshenziswa ngobuhlakani kokwenziwa ebizwa nge-Artificial Intelligence kanye nokufunda ngomshini, machine learning okwenza ngcono izinhlelo zokuhlela isitimela. Ngokusebenzisa lobuchwepheshe izinkampani zezitimela zinganciphisa kakhulu isikhathi ezisithathayo ukuthutha impahla, zithuthukise ukwethembeka futhi ekugcineni zehlise izindleko.

Yebo, ngicabanga ukuthi isivinini sibalulekile kakhulu ekuthuthweni kwempahla ngololiwe. Ukunciphisa isikhathi sokuhamba kusho ukuthi impahla ifika ngokushesha, okunganciphisa indleko futhi kwandise ukwaneliseka kwamakhasimende. Kodwa-ke, kubalulekile futhi ukucabangela ezinye izinto ezibalulekile njengokuphepha, ukwethembeka kanye nezindleko zokuthutha. Kungadingeka ukulungisana phakathi kwesivinini nalezi zinto ukuze kufinyelelwe kwisixazululo esingcono kakhulu.

Yebo, zingaba khona izimfunda lapho impahla kaloliwe ibonakala ithatha isikhathi eside kunalesi esilindelekile. Isizathu saloku kungaba izinto ezifana nemigwaqo yesitimela emidala noma engalungiswa kahle, ukuminyana lwezitimela kwezinye izindawo, izinqubo zokulayisha nokuthula impahla ezithatha isikhathi eside, noma izinkinga zokuxhumana phakathi kwezitimela nezikhungo zokugcina impahla. Lezi izinkinga singaholela ekubambezelekeni okukhulu.

Ukuthuthukiswa kwengqalansinda njengamathreki amasha noma ama-system okulandelelela edijithali kungasithuthukisa kakhulu isikhathi sokuthutha impahla kaloliwe. Amathreki amasha anganciphisa isivinini ngenxa yesimo sethreki kanti ama-system okulandelela idijithali angenza kube lula ukuhlela nokulandela izitimela, okunganciphisa ukubambezeleka futhi kwenze ukuthutha kube ngokushesha.

Ezinye izindlela ukuhamba ngesitimela amatekisi, ukuhamba ngebhayisikili nokuhamba ngemoto yomuntu ohamba naye ebizwa nge-carpooling. Izitimela zivame ukuthembeka kakhulu ngoba zinohlelo lwazo oluqinile. Amatekisi nezinsiza zokuhamba nge-app zinikeza ukuguquka kodwa zingabizi. Ukuhamba nebhayisikili noma ngezinyawo kulungele ibanga elifishane. Ukuhamba ngemoto nomuntu ohamba naye kunciphisa izindleko uma nihamba indawo eyodwa. Ukukhetha kuncike ekutheni yini ebalulekile kakhulu kuwe njengentengo, isivinini noma ukwethembeka.

Abanye asebekhulile bathi izinkonzo zokuthutha zomphakathi zenza kube lula ukufika ezitolo, emitholampilo nakweminye imisebenzi. Baphinde bathi kubasiza ukuba bahlale bexhumene nomphakathi futhi bangazizwa bebodwa. Kodwa-ke, abanye bakhala ngokuthi izimoto azigcini isikhathi noma ukuthi kunzima ukuzisebenzisa uma behamba kancani noma begula.